Mikhona imigalelo esebenzayo kodwa ke endithi makuqinisekisiswe kuko kuba abantu mabanganikelani imali ngoba xa kufike ingxaki izafaka bona bonke engxakini. Ngoko ke singakhange sithethe ngokuthembana okanye ngongathembani, ngoba zikhona esebenzayo imigalelo apho abantu banikana khona imali bancedane and iphumelele. Kodwa kubalulekile uba ibe sebhankini kwenzele apho izawugcinwa khona ingazubiwa, apho izawukhulisa khona yaye apho kukho neempepha khona. Kungabikho mntu ungazofumana, kungabikho mntu uzawulwa, wonke umntu abe seluxolweni.

Indlu yam nesapho lwam kubalulekile uba isondelane nesikolo, isondelane neevenkile, amabala, iindawo ezinintsi for uba zisincede sincedakale khona, izibhedlele. Ngoba umhlaba othe qe oqelelekileyo kude akancedi nganto. Ngoba xa zikude ezi ndawo kuwe ixesha liyatyeka, imali iyatyeka, nezinto ezininzi uyaphulukana nazo. Ke ngoko ke mna ndikhetha ukha indlu yam apho kukho iivenkile khona ezisondeleyo, iinkonzo, izikolo, iivenkile, izibhedlele.

Umhlobo wam ndingamxelela uba makalivale ikhadi lakhe okanye aye ebhankeni yakhe acele anikwe imali encinci omakayisebenzise, angakwazi ugqithela ngapha kwayo de ayibhatale kwakhona. Emva kokuyibhatala anikwe ixesha elithile uba angaphinde aboleke kwakhona.

Kugqirha wamazinyo ungakwazi uncedwa okanye uyisebenzisa i-inshorensi yakho ukuncedisa uba ukuba ufuna ufaka ii-filings emazinyweni okanye ufuna uwacoca amazinyo akho. Ezinye uba ufaka izinto ekuthiwa ngamacingo, ii-bracelets, ayikwazi ukubhatalela.

Umhlobo wam ndingamcebisa ndithi, mhlobo wam akusekho nzima ngelaa hlobo lakuqala kulula ngoku ngoba ungathatha umnxeba wakho kumnxeba wakho udawunlowude iephu. Zinintsi ezikwaziyo uba uthumele imali kulaa ephu. Emva koko uthumela kwakho imali kulaa ephu, laa ephu ikuncedise uthumela imali nakweliphi na ilizwe emhlabeni simahla, mahala.

Zombini zilula ngoba akutyeki xesha kuzo zombini. Kodwa ke xa usiya uyovula ibhanka yakho ebhankini ngamanye amaxesha ufika kugcwele ube uleqa, ube ungenalo ixesha lolinda. Kodwa xa ufikile kuthule kuthe cwaka kulula, uveske uhambe uyofuna uncedo ivulwe ibhanka yakho ngemizuzu nje emincinci. Yaye naxa uyivula ibhanka yakho efowunini kulula kakhulu ngoba ayityi xesha kodwa ke funeka ube nayo idatha okanye i-airtime.

Eyendawo yokuhlala ilula kum kuneyendawo eyorhwebo. Njani? Eyendawo yokuhlala abantu abanintsi bayaphangela yaye abantu xa bengena kwiindawo zam zohlala ndijonga barhola malini, nini, njani. Ngoko ke kulula uba bona bangathembakala bakhulise neshishini lam lokuhlala. Kodwa le yoomashishini yona umntu angangaqhubi kakuhle kwishishini lakhe kule nyanga okanye kule nyanga izayo. Ngoko ithetha ke loo nto uba ndingangabhatalwa kule nyanga okanye funeke ndamkele oku kuncinci anganako.